Abahlinzeki bomshwalense wempilo bayahluka ngezinhlobo zabo zamapholisi, isikhathi uma kuqhathaniswa unomphela, izinketho zokukhokha, amandla ezezimali, kanye nesevisi yamakhasimende. Ubhekelela izidingo ezihlukahlukene njengokukwazi ukuthengeka, ukonga kwesikhathi eside, nokulawula kwezenhlekelele ezithile.

Ngingamululeka ngokuthi athathe umshwayilensi wezempilo, futhi athathe kanye nomshwaylensi wemoto, ngoba ikusasa alaziwa kuningi okungenzeka. Lokho kungakwazi ukuthi kumvikele noma ngabe ubhekana nasiphi isimo, akwazi ukuthi athole usizo ngokushesha.

Ngingaqala ngibheke kuqala ukuthi inzalo iphezulu kangakanani, futhi ngingakwazi yini ukuthi mina ngiyikhokhe. Bese ngithatha isinqumo sokuqhubeka nayo noma ngiyiyeke.

Sasilindele ukuthi isikhuthaze ukuthi sihlale sinethemba lokuthi umalumekazi uzolulama ngokushesha futhi iseseke kukho konke.

Nakuba izinsiza ze-overdraft zinganikeza ukuguquguquka kwezimali kwesikhashana, ukuthembela ngokweqile kungaholela ezindlekweni zenzalo ephakeme. Ukunqwabelana kwezikweletu, kanye nemikhuba engase ibe yingozi yezezimali. Asizona isixazululo sesikhathi eside, futhi kufanele sisetshenziswe ngokuqapha nangokuzibophezela.

Ngicabanga ukuthi akuwona umqondo ophusile, ngoba amabhizinisi nawo indlela enza ngayo imali uma efaka inzalo esikweledini sakho.

Yebo, ngingasiphikisa, uma kade kufanelekile ngiyithole i-UIF.

Angiyiboni inkinga ngokubolekisa ngemali encane, uma nje izoba nenzalo uma isibuya.

Amasevisi emalo mboleko yomuntu siqu, asebenza kokubili njengomkhiqizo wezezimali, kanye nempendulo esidingweni sokusizakala kwezimali kwesikhashana. Asebenza ngethuluzi labantu ngabanye lokuzulazula ezimweni ezidingalalekile noma ukufeza imigomo yezezimali. Kuyilapho futhi ehlinzeka ngomzila wemali engenayo kubabolekisi.

Ekuqaleni, ukuzwa mayelana nesikhathi sokulinda izinyanga eziyisithupha ngesizathu semvelo ngemva kokuthenga umshwalense womngcwabo. Kungaba ukuthinta kancane, njengoba kusho ukuthi ukuthula kwengqondo okusheshayo akuqinisekisiwe, kodwa bengizogxila engqondweni imigomo nemibandela ukuze ngiqinisekise ukuthi ngiyakhaveleka ekufeni kwengozi. Ithemba lesikhathi sokulinda sokusondela kokufa kungadala ukukhathazeka njengoba ligqamisa isikhathi sezingozini lapho isimangalo singanqatshwa.

Izinto ezingangikhathaza kakhulu ukufaka isicelo sezimali mboleko yomuzi, kungaba inzalo, yingoba inzalo yendlu inkulu kakhulu kunazo zonke izinzalo, futhi kungathatha isikhathi eside ukuthi ngiyikhokhele yonke.

Uma umshwalense ungasinikezi zonke izinzuzo owawuzethembisile ngesikhathi siwenza, kungadingakala ukuthi siye emaphoyiseni siwavulele icala, ukuze asinikeze konke lokhu okufanelekile ukuba sikuthole.

Ikhava yegephu ingumshwalense wokugcwaliswa we-medical aid yakho. Ivala igebhe phakathi kwezindleko zokwelashwa, kanye nalokhu ukukhava uhlelo lwakho lokwelapha.

Ngingacabangela ukuthola izinhlelo lapho ezikhava khona ukuteta kanye nokunakekelwa uma futhi usutetile.

Iwebhusayithi ingenza kancane, lokhu kungadala ukuthi ngikhathazeke kakhulu ukuthi konke lokhu engifuna ukukwenza kungasheshe kwenzeke.

Ngokuvamile izinkokhelo ze-overdraft, zingabonakali kancane kunezindleko zekhadi lesikweletu noma izimali zokubolekwa kumuntu siqu, njengoba zingase zingcatshwe ngokubhaliwe, noma zibe nezinhlaka eziyinkimbinkimbi, kodwa-ke amanye amabhange asebenzela ukuthuthukisa, ukubonakala, nokucaca mayelana nezindleko ze-overdraft.